Zwiambaro zwi amba uri ndi musi mutukana a tshi khou bva kha mutukana a tshi khou ya kha u vha huna ndi zwone zwine zwa amba wa zwiambaro kha muthu wa munna ndi musi mutukana a tshi khou bva kha vhatukana a tshi khou ya kha kha vhunna.

Ndi nga muvhudza uri kha ṱanganedza zwine avha zwone a songo ṱoḓa edzisela vhutshilo ha muṅwe muthu kha tende zwine avha tanganedzi na zwine muṱa wa ha wa vhashu a songo tshila ngori nyambaro tshifhio hone ane u kho ṱoḓa u amba zwone kha tenda u vha ene muṋe a songo dzi tsela vhutshilo ha muṅwe muthu ngauri matshelo vho mu dzhenisa khakhathini matshelo vho mu dzhenisa mathadani.

Ndi vhona ungari masheleni a u badela zwithu zwoṱhe zwi bva kha uri uyu muthu o ramba vhathu vhangana ende u kho ṱoḓa zwithu ḓe tshiṅwe tshifhinga na musi arali muthu a fara a songo sixty thousand kana fifty thousand i ya tenda u fhedza zwi zwithu zwoṱhe zwono ṱodea zwino ndi vhona unga zwi bva kha uri muthu u kho ṱoḓa zwithu zwa tshiimo ḓe u kho ṱoḓa zwithu zwo imaho nga nḓila ḓe na uri u khou ramba vhathu vhangana.

Dzina ḽine nda vhona uri ḽi nga ndi nga takalela lifha ṅwana wanga wa mutukana ndi ḽa uri Rofhaṱutshedza ndi vhona u nga ri heḽo dzina ḽi nga mufanela ndi soko pfha u nga ri u vha na ṅwana ndi mpho i bvaho kha mudzimu. Ndi mpho i bvaho kha mudzimu zwino u vha na ṅwana zwivha zwi zwithu zwo fhaṱutshedzwaho sa musi ri tshi zwi ḓivha uri no nga henevha vha kone u vha na vhana hu na vhane vha khou lila vhanna fhedzi a zwi kho konadzea kha matshilo avho fhedzi kha iwe zwi tshi kho konadzea hu tea zwipfa uri nga ngoho wo fhaṱutshedza.

Hai, u ya nga nṋe ndi vhona vhana vha sa ḽi vho fanelaho mirunduni ndi vhona vha tshi nga vha yodalesa kha muvhuso ndi ya uri vhavhe vha tshi khou lwa na vhathu u tshi vhona vhathu ya vha na manyoro a wu ḽa.

Hai, thi vhoni ndi tshi nga kona u vha gudisa ngauri u no na nṋe ndo rali ahuna muthu ngudo vhusaho ndi ndo rali a thi ḓivhi vho ri tshi bikiwa nga nḓila ḓe tshidzimba zwino thi vhoni uri ndi nga kona.

Nṋe ndi ndo ḓi uri zwi ita itiwa ndi uri mufumakadzi mufu, ha khou mufuna kha vhufumakadzi ni lafhiwe uri mufumakadzi hutshe na nga nḓila ḓe uri a si tsha ḓovha tshi ḽa sa musidzana.

Mitshino ya ya ya sialala tshivenḓa ine ya tshiniwa nga vhasidzana ndi ḓivha domba nda ḓivha tshigombela ndi ḓivha tshigombela tshigombela tshitshi nyanga vhathu vhoṱhe domba domba ndi ḽone ḽine nda tshiniwa nga vhasidzana na malende vhasidzana vha ya tshina.

Nyimbo dzo ḓowela u lidziwa minyanyani a dzinga dza vho matokha dzine dzanga dza uri a hu na damu ḽisi nangwe nadzo na uri u swika nga tshi ṱhompha ndi dzone nyimbo dzine dza anzelwa wa lidziwa minyanyani vho maine vhone matokha ndi munna wa muimbi vha ne ndi kale vha kha zwa hezwi zwa vhulimi.

Ee, ndi vhona zwi zwa vhuṱhongwa and zwi vha zwi na u ṱhompha mvelele ya vhorine uri musi vhathu vha tshi ya mirunduni ndi vhona zwi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa.

Ndi vhona ungari vha tea u vha vha na tshenzhemo ya tshifhinga tshilapfu humbela vha tea u vha vha vho ambara zwiambaro dzi thonifheyaho.

Nnḓu vhuṅwe ha vhuṱambo vhunga ri ndi vhusha a thi tuvha na vhuṱanzi fhedzi ha u nga ri ndi vhusha, ndi vhusha vhune ha itiwa ha pembeliwa uri musidzana u ḓi fara zwavhuḓi zwino u khou ya uvha mufumakadzi.

Ee, ndi vhona zwo fanela uri hu tshi itwa vhuṱambo ha sialala hu ḽe zwiḽiwa zwa sialala fhedzi zwi vha zwi khou ri funza na uri humbudza uri sialala ḽashu ndi ḽa nḓila ḓe uri si hangwe na vhubvo hashu uri ri sa hangwe na zwiḽiwa zwashu zwine ra tea u zwi ḽa.

A hu tuvha na zwinzhi zwine nṋe nda zwi ḓivha nga domba a hu na ngoho zwine nṋe nda zwi ḓivha nga domba fhedzi ndi to ḓivha uri dombani hu ya vha vhasidzana ya vhasidzana.

Muthu wa munna u transfer o ambara zwiambaro zwa vhanna zwi ṱhonifheaho.

Ndi tshi tou manngo hone thithu vhuya nda bika dovhi na thithu vhuya nda bika dovhi ndi tsha ndo to ḽi ḽo bikiwa nga nnyi yanga ende a thi ḓivhi uri vha ḽi bika nga nḓila ḓe.

Zwine zwa itiwa musi muthu a tshi mufumakadzi akho yo vhingiwa ndi uri u ya laiwa a vhudziwa upfhi mufumakadzi u tshila nga nḓila nnzhi a vhudziwa upfi hune a khou ya hone kutshilele pfha hu tea u vha nga nḓila ḓe.

Maitele ndi uri muroho wa kho shumisiwa bikwa ḓo bika dovhi u tea u vhibva habe hu tea u vha na na nnḓu dzo kunḓelwaho muthu u tea u ṱamba zwanḓa muroho u tea u tanzwiwa.

Tshaka ya u thoma ndi tshaka ya muḽa ina muṅwe mutukana ane a vha khou gudisiwa nga u nga u kona u ṱhonifha vhafumakadzi na nga ha vhudzekani, tshaka ya vhuvhili ndi vhuṱuka vhune ha vha kho gudisiwa bva kha munna uya kha bva kha vhatukana vhunna, tshaka ya vhuraru ndi domba ḽine ḽa wela kha vhafumakadzi ḽa dovha lavhelela kha vhana afho ndi musi vha tshi kho gudisiwa nga mbingano.

A huna phambano nga mannḓa ngauri kha musalauno a hu na uri hu pfhi muthu o tea u ranga phanda ndi muuna vhoṱhe vha na na vhafumakadzi vha a tendelwa u ranga phanda nga nḓila ya fifty fifty a hu tshena uri munna na ha lingani na mufumakadzi kha musalauno munna na mufumakadzi ndi fifty fifty vha kone u langa vhoṱhe.

Ee, ndi vhona thovhela iṅwe khaedu ya uri hu songo vha na mvelaphanḓa ya u ḓivha maitele a tshivenḓa nda kona u bika zwiḽiwa zwa sialala fhedziha ndi dovha nda vha na mabindu a tshi khou ri thusa nga maanḓa hu tshi khou ri thuse nga maanḓa ro lavheleswa vhaṅwe vha ya vhuya mushumoni vho neta vhatshi kho balelwa u bika vha soko ṱoḓa nayo mabisi vha vha shumisa dzi founu dzavho uri vha ode tshayo mabindu zwiḽiwa zwi swike vha tou vha songo tou ḓala vho vha songo.

Tshaka dzine nda dzi ḓivha dza madelele ndi mbili ndi delele ḽa mutshovhotshovho na delele ḽa mandande hedzo tshaka dzoṱhe mbili dzi a wanala vhuponi ha hashu ndi dzone dzine nda dzi ḓivha.

Ndi vhona uri masiandoitwa anga vha masiandoitwa a si a vhuḓi ri tshi lavhelesa uri vhanna tshiṅwe tshifhinga vha ya vha ya hangwa hune vha bva hone wana muthu ono wana muṅwe mufumakadzi haningei tshikhuwani, asi tsha ya hayani a si tsha humela hayani a si tsha rumela na tshelede hayani wana uri vhana vha vho tambula na mufumakadzi.

Ee ndo no vhuya nda bika zwiḽiwa ndi tshi kho shumisa khali ya milenzhe miraru ndi tshi khou bika nga mulilo ee.

Ndi miyanga vhane vha anzela u u u rema ṱanganya u ṱanganya musi ri tshi khou bika nga tshigwada ndi vhone wane wana u vha tshi khou ima ima.

Hai a thi thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou ḽa thophi munyanyani, fhedzi ndi a tama uri linwe la maduvha ndi di wana ndi tshi kho iḽa minyanyani ndi vhe na nṋe ndi vhe na tshenzhemo ya uri i hani.

Zwiambaro zwi zwo ḓoweleaho zwine zwa ambariwa nga vha fumakadzi, mavhu mavu mavuthanoni a sialala ndi miṅwenda, ndi miṅwenda ndi yone ine ya ambariwa nga vhafumakadzi kana misisi.

Zwine nṋe nda nga zwi ita nduri ndi nga arali hu zwiḽiwa zwa sialala ndi nga founela na khamusi muthu mualuwa ane nda ḓivha uri u na tshenzhemo na u bika hezwo zwithu, kana nda ḓi dzhena kha inthanethe a fho ri tshi zwiḓivha uri ano maḓuvha zwithu zwo leluwa musi u na inthanethe, ndi a kona u soko dzhena kha inthanethe nda sedza uri na itshi tshi itiso tshi itiwa nga nḓila ḓe i tshi tshi ḽiwa tshi bikiwa nga nḓila ḓe.

Makhadzi kha muṱa una tshipiḓa tshihulwane nga maanḓa, ndi yone a ne a tshimbila a tshimbidza mafhungo musi kha musi u tshi kho itiwaa zwa mamalo kana mini, ndi ane a ḓo sa dzi nyeletshedzo kha vhana vha khaladzi a tshi eletshedza na vha halivho, ndi ene ane a ṱanganedza vha na vha halivho, nduri u na tshipiḓa tshi hulwane nga maanḓa.

Zwiambaro zwa vhafumakadzi zwi a ndi uri zwi zwi zwi ndi zwone zwo no sumbedza uri na oyu muthu kha tshiimo tshifhio, ro lavhelesa zwiambaro zwi no tonga vho miṅwenda zwi a sumbedzisa uri hoyo muthu ndi muthu a ṱhonifheyaho.

Hayi zwiambaro zwi no shumiswaho a dzi khou thoma u vha fesheni vhuponi hashu, ngauri ndi vhona ungari ho ḓalesa vhathu vhane vha ḓi dzhiela nṱha vhane vha pfha uri vhone vha nga si shumisa zwiambaro zwi no shumiswaho.

Ndi nga mu ḓivhadza mu zwiḽiwa zwine nda zwi funesa kha musi ndi tshi kho ṱoḓa u mu funza nga sialala langa. Ndi nga to zwi bika hezwo zwiḽiwa then nda mu nda ri a zwi thetshele nda kona u mu vhudza nga zwinzhi ngazwo na zwo ri bikisiwa hani, na uri ndi nga ndi ndi tshi zwifuna.

Ee ee ndi vhona u nga ri vhafumakadzi vha na zwiambaro zwinzhi zwine vha nga zwi khetha u fhira vhanna.

Muimbi wa wa tshivenḓa ane nda mutakalela ndi vho ṋematoka, ndi vhona u nga ri vha vha tshi kho imba zwithu zwithu zwine nga ngoho zwi a itea vhutshiloni, u fana na musi vha tshi amba uri a hu na damu ḽisina ngwena, ndi vhona u nga ri i vha i ngoho heyo ndi ngazwo ndi tshi vha takalela nga maanḓa.

Zwiṅwe zwa zwiḽiwa zwine zwa tea u vha hone minyanyani ndi vhona u nga ri ndi tshi tshidzimba tshidzimba tshi tea u vha hone minyanyani fhedzi vhathu a vha anzeli hu tshi bika lini.

Nḓila ya sa nḓila dza sialala dza u bika dzi ya ṱanganya vhathu nga maanḓa, nga maanḓa ro lavhelesa uri kha musi arali hu munyanya ukho bikiwa zwiḽiwa zwa sialala huteyovha huna vhathu vhanzhi vhane vha ḓo kona u farana na ma bodo, zwino ndi vhona ungari zwi vha zwi kho fhaṱa vhukonya vhukonanani kha vhathu.

U tou amba ngoho vhoyi a thi pfi zwavhuḓi nga vhathu vhane vhari vha tshi amba tshivenda vha dzhenisa maṅwe maipfi a dziṅwe dzi nyambo, ndi vha ndi sa kho farea zwavhuḓi na luthihi.

Ndi vhona u nga ri zwiḽiwa zwi no ḓifha ndi zwo bikwaho nga nḓila ya sialala, ndi pfa zwitshi ḓifha nga maanḓa ro lavhelesa navho mashonzha anea, ngauri tshifhinga tshinzhi zwavhuḓi vhuḓi ndi pfa zwitshi ḓifha arali zwo bikiwa nga mulilo, ngauri mulilo vho a wu ngo to ḓoweleya kha musalauno fhedziha nṋe ndi pfa zwi tshi khou ḓifha nga maanḓa.

Ee, ndi vhona u nga ri mushumo wa khotsi ndi u phurovaidela muṱa wawe na u ṱhogomela muṱa wawe na u tsireledza.

Ndi vhona u nga mushumo wa mme muṱani ndi u ṱhogomela muṱa wawe a ita uri muṱa wawe u vhe wa khwine, hu vhe hayani hu re na lufuno ngauri ha sa vha na mme muṱa a u vhi khwiṋe, a u takadzi, a hu vhi haya havhuḓi.

Ndi zwi hezwi ndo hula ndi tshi tenda uri haya hu re na mme ndi haya hu re na lufuno.

Ee, maga one a tevhelwa musi muthu a khou phasa ndi u shela fola fhasi, ha ṱombiwa na halwa.

Hai, ndi ndi nḓivho ya uri muthu u tea u ḓiṱhonifha a ṱhonifha muvhili wawe ha vha na hune muthu a tou isiwa hone uri a ṱoliwe uri muvhili wawe u khou ḓi vha muvhili wavhuḓi naa.

Ee, ndi uri hu tea u vha na zwikolo zwine ha vha hu tshi khou gudisiwa nga ha mvelelo.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa u vhulunga luambo lwa hayani kha ḽifhasi ḽa zwino ro lavhelesa uri hu na possibility khulwane ya uri vhathu vha kone u hangwa hune vha bva hone, zwino wa vhulunga luambo lwau wa dzula u tshi humbula wa ḓiṱalusa uri okay ni muvenḓa, ndi bva Venḓa, ndi tshila nga nḓila heinoni.

Ee, musi ndi tshi bika mashonzha ndi thoma nga u a lovhea kha maḓi o fhisa nda ṱanzwa nda ṱanzwa nda ṱanzwa, ngaa hafho ndi tshe ndo a lovhea, nda vha ndi khou tshetshelela ṱamaṱisi na nyala kha musi na dzi green pepper kha pani yanga nda shela mapfhura nda vheya kha tshiṱofu, ndi tshi fhedza hafho nda zwi furaya nda zwi furaya, zwo no vhibva nda kona u posa mashonzha anga panini, ndi tshi a posa ndi tshi a posa, nda nga ndi khou a kadzinga nyana, ndi tshi, nda shela maḓi ndi tshi khou ṱoḓa u ita muthotho, ndi nga shela na muṋo nda vha ndo fhedza u bika mashonzha anga musi muthotho wono vhibva.

Zwi zwiḽiwa zwa sialala zwine zwa bikiwa vhuponi ha hashu ndi zwi ngaho thophi na zwiḓa tshiḓamba na tshidzimba, delele, mashonzha, vhuswa ha mutuku.

Ma magulu ndi thoma nda a ṱanzwa nda ṱanzwa nda ita sure uri ha na, ha tshe na mashika nda posa panini nda shela maḓi o fhisa uri a vholome a vholome u swikela a tshi vhibva, o no vhibva nda shela muṋo, nda shela ṱamaṱisi na nyala, nda shela na beef stock uri hu vhe na dzi thest taste nyana musi muthotho wo no vhibva zwa vha zwo vhibva ngori magulu a vha o no vhibva.

Zwishumiswa zwa sialala ndi zwine vhaswa a vha thu zwi shumisa ndi ṋawa na nḓuhu dzo koḓelwaho kha musi na fhuri.

Vhaaluwa vha nga ḓi tou vula zwikolo zwine khazwo vha ḓo vha tshi khou gudisa vhaswa kha u bika zwiḽiwa zwa sialala.

Ee, zwiḽiwa zwine vhathu vha nga zwi ḽa uri mitakalo i dzule yo takala ndi zwiḽiwa zwine zwa vha na pfhushi zwo no nga miroho yeyi.

Ee, mushumo une nda tama u ḓiwana ndi khou shuma wone ndi mushumo we nda u gudela wa wa information thekhinolodzhi ngauri ndi zwine nda funa u ita zwone.

Ine ya vha ya ndeme kha tshitshavha ndi vhona u nga ndi ya u thusa vhaswa, hu nga vha ya u funza vhaswa nga mvelele ngauri vhaswa vhanzhi ano maḓuvha a vha tsha ḓivha mvelele yavho.

Ee, ee, vha vha vha khou shuma vha songo ḓiimisela u ya nga ha nṋe, ro lavhelesa uri vha vha vha tshi khou ḓivha uri vha nga si sokou pandeliwa, vha vhuya vha dzhena muvhusoni vho dzhena.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u nga ri vhathu vho no bva nnḓa vha khou ḓa vha tshi ṱoḓa mishumo vha i wana ngauri mini, a vha na ndavha na mbadelo na musi mbadelo i ṱhukhu vha ya vha konḓelela fhedzi riṋe vhathu vha Afrika Tshipembe ri a kona u khomphera dzi mbadelo.

Nṋe ndi vhona u nga muvhuso u nga tou sika dzi short programs na musi hu dzi internship kana dzi learnership dza twelve months uri vhaswa vha kone u wana dzi ekisipirientsi, vha kone u ṱoḓa mishumo vha tshi ya phanḓa.

A thi vhoni hu na mushumo une nda nga si vhuye nda u shuma muṅwe na muṅwe mushumo ndi nga u shuma nda konḓelela.